Isinxibo sale mihla sibe nefuthe elikhulu kakhulu kwindlela ootata abangamaXhosa abanxiba ngayo. Kuthe kwafika izinxibo zale mihla abantu abangootata babonakala benokusinyenyeza isinxibo sakwaXhosa kuba sona siquka ukunxiba imibhinco, iintsimbi, namalaphu, nokuthwala, bakhawuleza bathathela phezulu isinxibo saseNtshona. Esi sinxibo ke senze ukuba isiNtu sakwaXhosa singathathelwa ngqalelo, kodwa ngoku nangona singathathelwanga ngqalelo siyabuya kuba kwimicimbi yesiNtu bayasinxiba isinxibo sabo. Noko ngoku siyabuyela.